Ke ile ka fihla ke etela yona tleliniki e le hore jwale ke hlokomela hore ke tshwerwe ke sefuba se seng se leng hore se qala ho ntshwara ka mokgwa ona na o tebileng, jwale e itse ha ke fihla mono ehlile ke ile ka hla ra emiswa phapusing mono ha thwe ke nke yona file ya ka mono ke ingodise, ke ingodise itse ha ke qeta ho ingodisa ha fihla yena mosebetsi mmoho eno mono ho thweng ke nese mono ya fihla ya ntlo laka ya ntlo laka mono itse ha e qeta ho ntlo laka ehlile ya tjho hore ae sefuba sena na se o tshwereng sena na. Ke ka baka la mohatsela jwale ke tlo tla ke tlo fihla, ke o fa moriana ona o itseng enwa moriana ona na for matsatsi a supileng a latelang mang e be jwale ha sa sa shebahale o tle o kgutle ha ele hore ehlile ha o bone phethoho bophelong ba hao.

Tjhe sena ke haholoholo ka sona. Ke utlwisisa hore ehlile batswadi ba hao ho tloha ho hlaha, ba o fepile, ba o apesa, ba o kenya dikolo wa robala ka tlasa ntlo o futhumetse, wa kena sekolo jwale ha e se e le batsofadi, e se e le nako ya hao le wena hore o ba etsetse seo se ne ba o etsetsa sona.

Malome ha hona tsela e ngwe e leng hore bophelo ba hao bo ka nepahala hang feela ha o sa batle ho ya tleliniking kapa sepetlele. Hoba jwale tsela eo o leng ka yona, ke hlokomela hore ehlile o ka tloha wa re siya hosane hoba jwale ha o sa etele clinic. Bokudi bona ba hao bo tlo eketseha bo eketsehe haholo feela ebe jwale re se re o pata hosane. Jwale matha malome o mathele sepetlele balo o thusa hobane lefu lena o nang le lona lena le ka hlokohleha haholo ebile le ka tshireletswa ho feta mona mo le leng teng.

Ho nwa moriana e hlile eo e leng hore ha o molaong ho ka etsa kotsi e kgolo haholoholo holo mmeleng wa hao. Taba ya pele, o ka ithola e le hore jwale ha o sa kgona ho phela e le hore ha o nwe moriana ona. Ya bobedi, o ka hlahelwa ke mathata mmeleng o thole hore o so nona ka tsela e nngwe e sa nepahalang kapa o thole hore o so tshwarwa ke hlooho, o dula o kgathetse ha o sa batla ho kopana le batho, o batla ho dula o robala ke hoba jwale moriana ona o ntso onwa o ha o molaong ho hang.

Tsela e nngwe feela to! ke hore le ha ho so ka ho ahuwa sepetlele mahaeng, empa mmuso o ka netefatsa hore le di-container-nyana nyana tse nyane di ka fihlella batho ba mahaeng le dikoloi tsena, jwale tse tshwanang le bo di-van di ka etela batho ba mahaeng ebe ba fihla ba dula hona sepakapakeng mane ba tsebisa batho dintho tseo ne le tla di etsa sepetlele le ka di etsa ho rona, empa ha o kula haholo, re tlile ka dikoloi, re ka ehlile ra le feletsa la tsamaya la ya ditoropong la ya sepetlele.

Kgwedi ena ya November, ena na e hlile e shebane, haholoholo le bontate, ke kgwedi, e leng hore, rona monana Afrika Borwa. Re bitsa moo Movember jwale ke kgwedi e leng hore e shebane haholo le kankere ya bontate hobane jwale bontate ba hlasetswe haholo ke kankere ng jwale e thusa haholo hape le hona bothata ba kelello bo nke ba tliswang ke mathata ana a bo kankere kapa ona a lefatshe, le hore e thuse banna hore ba se ke ba ipolaya. Hoba jwale bohloko ke hore Afrika Borwa mona banna ba ipolaya ka palo e nngwe e tshosang haholo.

Tjhe, bonnete ba taba se ka moshemane e leng hore ehlile o fetile mona na le yena. Ke tlo mo eletsa hore taba ya pele a hlokomele hore ho na le mabollo e leng hore ha a nepahala ka ntle ka mona. Jwale lebollo la nepahetseng ke lebollo le leng hore ha le fihla thabeng mono lebollo leno ehlile le na le motho, e leng hore o tswa lefapheng la ditleliniki kapa lona Lefapha la Health jwale o tla ba le teng mono ho netefatsa hore ha moshemane a fihla a bolla, ebe o bolella ka tsela e netefaditsweng hore hosane a se ka kula, kapa ebe a se ke a hlokahalla hona hona thabeng moo.

Tjhe, bona ke bothata bo boholoholo haholo, empa tsela e lengwe to! fela e leng hore o ka ba na le mona, jwale baahi ba bang le ba bang bona tlamehile ba netefatse hore tseleng ya bona ya boahi ke matlo a makae e leng hore ha ana dinomoro ebe ba tshwarane ka matsoho, ho rekuwe pente ebe matlo ana na a ya nomoruwa hore ehlile hosane baahi ba kgone ho thola meriana.

Taba ya pele, ke hore ba kgothatse batsofadi hore ba reke ka boholo hoba jwale ho reka ka bonyane le o ntso reka mane le mane, ho tlo tura haholoholo jwale ho betere hao nka reka ha lengwe feela, o reka ka boholo. Jwale ha e tla tabeng ya motlakase o utlwisisa hore batsofadi ehlile ba tlameha ba fuwe la hore ba se ke ba reka motlakase, ba thole motlakase wa mahala. Jwale ha e tla ntlheng ya metsi, ba etsetswe haholoholo hore metsi tlamehile a kguwe a beuwe hore nakong yane e leng hore metsi ha tholahale ba se ke ba ithola ba reka metsi dimmarakeng mona.